Lokho kusuke kukhombisa abadlali bona banesekelo elivela

Kuyenzeka kuthiwe iinqhema lezi kufuze zihlangane zizokwenza into yinye nofana zizokwenza lokha

Nami ngiyavumelana nabo ngombana angekhe wathi wendile umfazi womuzi utholakala wena bathi uloko ufoyana namarogwana uloko weqana nentambo.

Imidlalo yendabuko midlalo eyadluliselwa nofana midlalo edluliselwa iinzukulwana

Urhulumende nguye ekufuze bona abumbanise isitjhaba ekusekeleni iinqhema zenarha.

Ukuzithabulula kubaluleke ngombana kuyilungele imizimba yelutjha ngokuyinikeza ukuphola

Umuntu omutjha

Abantu abadala abanawo amatatawu alungeleko ukudlala imidlalo yebholo erarhwako endaweni yangekhaya, yangekhaya yangekhethu.

Iye zevakatjhobukelo zingawuthuthukisa umdlalo othileko bona wazeke khudlwana, ngokuzibandakanya emidlalweni yendawo leyo beyifundisise ngomdlalo loyo beyabelane ngawo eenkundleni zokuthintana.

Imidlalo yendabuko iqakathekile emphakathini, ngombana igcina amasiko beyithuthukisa ibumbano, beyifundisa amakghono wendabuko iphinde ithuthukise umnotho.

Imidlalo isiza khulu ekwakheni ubungani, ngombana siyazi bona umdlalo nomdlalo kufuna bona abadlali babelane okulandelako, babelane ilwazi, babelane imibono bebaveze nemizwa yabo.

Iminyanya yeentjhabatjhaba ithuthukisa amarhwebo asakhasako ngokuwanikela amathuba wokuzikhangisa, nokwenza ubungani, nokuzakhela ibizo okubasiza ekutholeni abathengi abanengi bebaziwe umhlaba

Iye ngakhe ngathola abangani ngebanga lomsebenzi wokuzilibazisa, sazithola sinekareko entweni yinye begodu sazithola sesabelana qitjhe yoke into nengasafaki umsebenzi

Iminyanya yeentjhabatjhaba idosa abayeni ngokubanikeza ubumnandi engeze babukhohlwa, kunye nokwaziwa ephasini mazombe, nokulungiswa kwemakhiwo.

Sekuya ngokuthi umuntu yena yini ayifunako ngombana isibalo sabantu ababeregisa iindakamizwa siphezulu, nesibalo sobulelesi loko naso siphezulu akunamehluko. Ye-ke yingakho ngithi sekuya ngomuntu ukuthi yena yini

Iimfundo zepilo umuntu angazithola emidlalweni kUberegisana nabantu, kufunda ukukhuluma ngendlela ekungiyo nokulalela lokha omunye umuntu nakakhulumako, kubekezela bewufunde eemphosweni zakho wazi bona akulahlwa mbeleko ngakufelwa. Nokobana iphupho alifi umnikazi asaphila, nokwazi bona yoke into inesibopho begodu nakusikhathi kufuze usijamele isibopho leso.

Amakhosi kunye norhulumende kufuze baberegisane ekuqinisekiseni bona imidlalo yendabuko iyathuthukiswa.

Iye imidlalo iyabasiza abafundi bona bafunde lula

Umuntu omutjha esikolweni kufuze avunyelwe mbelethi ukuthi azibandakanye kezemidlalo esikolweni.

Imidlalo yokweca intambo ingafakwa eenkolweni.

Yingoma nasi ethi nono asambe, asambe nono.

Umehluko phakathi komdlalo nomsebenzi wokuzwelibazisa kukobana

Imidlalo ethandwa babantu abatjha khulu mdlalo webholo erarhwako, mdlalo wekhrikhethi, mdlalo webholo ephoswako nofana ephaywako.

Bangafaka isibawo kurhulumende babawe bona urhulemende angenelele.

Angeze ngalunga emjarhweni wemarathoni ngombana anginawo umoya wokubekezela.

Iye kukhona umdlali wemidlalo yendabuko engimaziko osele ayinjinga ngonobangela wemidlalo le.

Ngicabanga bona kusebenza ngokuzimisela.

Imithetho yomdlalo wezendabuko kufuze ibekwe babantu abadala nebanelwazi ngemidlalo le, abahlala emphakathini njengamakhosi nofana ngebe-TGA i-Traditional Game Associations nofana i-TGF i-Traditional Games Federation.

Lo weempere abawusoli kodwana banelwazi elincani kiwo umdlalo loyo.

Imidlalo yendabuko eenkolweni izokufundisa abafundi, beyenze bona bahloniphe amasiko bangalibali bona bavelaphi nofana bangalibali ngawo amasiko, beyibafundise nokubumbana nofana ibafundise ikghono lebumbano nokwazi ukusebenzisana nabanye

Iye ikulungele ukuba bosomnyanya bemidlalo yama olimphigi eminyakeni ezako.

Awa, awukho umdlalo ekhengezwa ngawo ekuthiwa ngewobungani odlalwa bantwana.

Urhulumende angangenelela ngokufaka iimali bekenze nama-program azokuthuthukisa imidlalo eendaweni yemaplasini, begodu iinchema zendawo zingahlanganyela neenkolo zendawo babawe ukusebenzisa wabo amatatawu.

Imisebenzi yokuzilibazisa ethandwa babantu khulu endaweni yangekhaya, bathanda ukugwala, bathanda ukutlola, bathanda ukuvuma, bathanda ukuphothela.

Imiphakathi ingaqinisekisa bona amatatawu wezemidlalo akulungele bona bangadlalela kiwo. Bangabawa iimbonelelo emarhwebeni asemphakathini nofana bona bangakhupha iimali kuthengwe izinto ezifana namabholo, amanethi nezambatho

Ngicabanga bona kufanele abantwana eenkolweni babandulwe babantu abaneziqu zemidlalo.

Iintjhijilo ezilethwa kubanjwa kweminyanya yeentjhabatjhaba ezinye zazo ngilezi, iintjhijilo ezingalethwa kubanjwa kweminyanya weentjhabatjhaba budisi beemali, imakhiwo kunye nokuplana, umraro wokugada newokuphepha nofana newezokuphepha.

Iye ngicabanga bona ikhuthazwe Mabhokobhoko.

Kungaba mdlalo we-golf nofana umdlalo wokureya ama-bicycle nofana umdlalo wokududa.

Mdlalo weBhigiri yePhasi.

Iye ingoma le inawo amandla wokusenza sibe munye njengesitjhaba.

Iye ukubanjelwa kwamaphaliswano wezemidlalo wephasi eSewula Afrika kuyayiletha ituthuko eenqhemeni zemidlalo zenarha le.

Iye kunomthelela ekutheni abantu bayigegede imidlalo le.

Umsebenzi wokuzilibazisa engiwuthandako, ngilo wokufunda, ngithanda ukufunda iinganekwana, ngithanda ukufunda imidlalo nokhunye. Kubayini ngithanda ukufunda? ngithanda ukufunda ngombana, ngifunda likhulu begodu kukhona namagama angipha umraro lokha nakufanele, nofana nakufuze ngiwabize, nofana ngiwapelede. Ye-ke ukufunda nangiloko ngiwabuyekezeka kwenza kube lula.

Nangizokufunda incwadi edumileko yakababa u-Steve Harvey, kanti ngiyifunda nje, ngizokuhlanganyela nabangani bami, sikhulume ngayo ngelanga linye.

Engikutlhoga khulu ziincwadi ezahlukahlukeneko, ezinomqopho nofana ezimumethe okuhlukahlukeneko. Iincwadi enginazo zincani, begodu pheze ngizazi zoke. Nangifuna ezinye nofana nangifuna engingazaziko kufuze ngiye ku-inthanethi.

Umsebenzi wokuzilibazisa ngiwenza ngedwa, ngombana ngifuna nangifundako kungabi netjhada, bengikghone nokufundela ukuzwisisa.

Umsebenzi wokuzilibazisa engiwuthandako ngithanda ukuwenza ekuseni, nofana ngeenkhathi zamadina. Lapho ngiyazi bona akekho umuntu ozongithikameza begodu ngizabe ngingedwa.

Ngifunde amakghono ahlukahlukeneko. Sengiyakwazi ukukhuluma ngendlela efaneleko, sengazi likhulu, ilwazi lizele. Sengazi nokucabanga ngale kwebhoksi, begodu sengiyakwazi ukupeleda amagama ebekangipha umraro.

Iye umsebenzi wami wokuzilibazisa uqakathekile ngombana, udlala indima ekulu khulu epilweni yami. Unginikele amakghono ebengingacabangi bona ngingaba nawo, begodu amakghono lawo nawo anomthelela omuhle khulu epilweni yami. Awa, ngizibethela ihlombe.

Lokha nangenza umsebenzi wami wokuzilibazisa, ngizizwa nginethabo elinye nami engingalaziko, ngivele ngizizwe njengesifundiswa.

Iye umsebenzi wami wokuzilibazisa ujayelekile, ngombana wenziwa qitjhe ngiwo woke umuntu, kodwana abanye bakhona abanalo ilwazi bona, nakho lokho kuyangena emisebenzini yokuzilibazisa.

Iye ngingathanda ukufundisa umuntu umsebenzi wami wokuzilibazisa, nange umuntu loyo anetjisakalo, ngombana kungaba mnandi nasingafunda incwadi yinye, sibuye siyihlaziye soke.

Umsebenzi wokuzilibazisa engingalinga ukuwenza, ngingalinga ukugwala iinthombe ezahlukahlukeneko, ngombana into enemibala hlangana ngiyazigubhela ngayo begodu kuyokuba lula bona ngiveze imizwa yami ngaleso sikhathi.

Hlukahlukeneko begodu bayayithabela njengento ebathoma ngayo basese neminyaka ephasi.

Iye uyatjhuguluka umsebenzi wami wokuzilibazisa engiwuthandako, ngombana muva-nje sele sikwazi ukufunda amanoveli kibomaliledinini bethu, begodu uyakghona nokuthi kube nomuntu okufundelako wena ulalele ku-inthanethi.

Okungithabisa khulu ngomsebenzi wami wokuzilibazisa, kukobana awutlhogi izinto ezinengi, begodu awubizi. Umsebenzi lo, ungenziwa nanyana ngubani, awukhethi bala lomuntu.

Ubudisi engivamise ukuqalana nabo ngesikhathi sokwenza umsebenzi wami wokuzilibazisa, kuvamise ukuba litjhada nokungazwisisa amanye amagama, begodu nokubanjwa sithongwana ngisafunda.

Awa, angeze ngavuma ukutjhugulula umsebenzi wami wokuzilibazisa, ngiwenze umsebenzi wokungenzela imali, ngombana uyangisiza lokha nangigadelelekile, begodu ngiwo ongenze ngaba mumuntu enginguye namhlanje.

Ngifunde likhulu, kodwana-ke engikufundileko okuqakatheke khulu, ngifunde ukubekezela, bengafunda nokuthula lokha umuntu nakakhulumako, bengafunda nokufundela ukuzwisisa.

Nange kungenzeka bona umsebenzi wokuzilibazisa engiwuthandako uphele, ungasaba khona, ngingazizwa ngibuhlungu khulu emoyeni. Kungangithatha iminyaka, nofana isikhathi eside ukuthola omunye umsebenzi wokuzilibazisa engingawenza.

Umsebenzi wokuzilibazisa odume khulu endaweni yangekhethu, mdlalo webholo wezandla, odlalwa khulukhulu bentazana.

Iye ngiyavumelana nenengi elithi, umsebenzi wokuzilibazisa ukhandela ubujamo obugandelelako, okufaka hlangana umzwangedwa kanye nokucabanga khulu, ngombana nawenza imisebenzi yokuzilibazisa leyo, awubi naso isikhathi sokucabanga khulu, begodu awubi nomzwangedwa, kuba lula yoke into iba rerhe.

Umsebenzi wami wokuzilibazisa awutlhogi izinto ezinengi, kodwana kunokuba nelanga lapho ngingabi nalo idatha lokungena ku-inthanethi, ngizokwazi ukutlola nofana ngizokwazi ukufunda iincwadi ezitjha.

Mbobo vuleka, vuleka mbobo, ngiyo leyo engiyikhumbulako.

Ingoma evunyelwa abentwana ukuze umntwana akhuthale kungaba yingoma le ethi-if you happy and you know it, clap your hands.

Awa, awukho umdlalo wabentwana ekhengezwa ngawo ekuthiwa ngewobungani.

Mina ngicabanga bonyana abantwana bavalelwa ngaphandle.

Imidlalo yokweqa intambo kufanele ifakwe esikolweni nofana eenkolweni.

Imithetho yemidlalo yendabuko kufuze nayo itlolwe phasi.

Imidlalo yendabuko, midlalo yesintu ebeyidlalwa kade.

Imidlalo yendabuko iqakathekile emiphakathini ngombana idlala indima ekulu ekubumbeni amagugu womphakathi beyikhuthaza nebumbano nokuzwana emphakathini, ibuye ibulungo amagugu wamasiko.

Imidlalo yendabuko edlalwako ngendaweni yekhethu, mdlalo yokweqa intambo, idibeke, idiketo kunye nomrabaraba.

Imidlalo yendabuko ihlanganisa abantu ngeendlela nanzi, abantu babelane ilemuko abanalo lokha nabadlalako benza nemikhumbulo emihle, abantu bayasebenzisana ngombana imidlalo le ifaka ukukhulumisana hlangana, ifaka nokusebenzisana lokhu kuyabenza bona batjhidelane bebabe nobudlelwano. Imidlalo le ivumela abantu abadala bona babele abancani ngelwazi kunye namakghono wabo naziza emidlalweni le.

Ilutjha lifunda ukubambisana, ilutjha lifunda ukuba namakghono womzimba, ilutjha lifunda ukurarulula imiraro, ilutjha lifunda ngobuntu nebumbano, libuye lifunde ngokumlando womphakathi wabo ngamasiko namagugu.

Kufanele kufundiswe imidlalo yendabuko ngeenkolweni ukuze abafundi bazokwazi ngemilandu yamasiko nofana yemiphakathi yabo bebafunde nangamasiko namagugu wabo.

Imidlalo yendabuko esikhathini esinengi midlalo elula engenatheknoloji beyithuthukisa ukucabanga, kanti imidlalo yanje ithanda ukubanzinyana, isebenzisa netheknoloji khulu begodu iqwilisana khulu. Ngapha imidlalo yendabuko idlalwa ngaphandle nofana phezu kwebhodi, imidlalo yanje idijithali idlalwa kibofunjathwako.

Iye, imidlalo yendabuko ingadlalwa emaphaliswaneni ngombana zabe ibulungo amagugu namasiko begodu imidlalo le ihlanganisa abantu ngokuhlukahlukana kwabo kanti namaphaliswano wemidlalo yendabuko avamise ukubakhona.

Imidlalo yendabuko iyawakha umzimba womuntu ngombana imidlalo enengi ifuna unande ukugijima unande weqa unande uphosa izinto koke lokhu ukuzithabulula, kanti ukuzithabulula kuyawakha umzimba womuntu.

Abantu abadala badlala indima eqakatheke khulu emidlalweni yendabuko ngombana bakghona ukudlulisa ilwazi namakghono wabo naziza emidlalweni le begodu baphinde bakghone ukufundisa ilutjha ngamasiko namagugu.

Umthetho womdlalo engiwuthanda khulu wendabuko ngilo wentambo eyeqwako, ngazi bona lokha naweqako uwufaki inyawo linye ntanzi, uzifaka zombili.

Imidlalo yendabuko ngendaweni yekhethu, ithathelwa phezulu ngombana idlalwa qitjhe kabili kathathu ngonyaka kuya ngeenkathi zonyaka.

Awa, akekho umdlali wemidlalo yendabuko engimaziko osele ayinjinga ngonobangela wemidlalo le.

Awa, ngiyala ngithi ayikho into efanele umuntu esikhathini sanje basese khona abayidlalako imidlalo le.

Ngicabanga bona kwenziwa kukuthi abanye basathathela phasi imidlalo le yeke ayithole isekelo elilingeneko.

Awa, isoziswa ngabomu.

Iye, kungaba nomthelela ekutheni abantu bayigegede imidlalo le.

Mina naziza emdlalweni wentambo, awa bengiyikutani ngekhethu.

Urhulumende namakhosi kufuze babambisane ukuqinisekisa bona imidlalo yendabuko iyathuthukiswa emiphakathini yethu.

nofana abantu abanelwazi ngibo abangabeka imithetho yemidlalo yendabuko.

Nakungathiwa kuba nomzimkhulu womrabaraba ngingathanda bona wakhiwe elizweni lekhethwapha, iSewula Afrika.

Imiphakathi engazi ngemidlalo yendabuko yenziwa kutlhayela ngelwazi.